Ndicinga ngokuba le nto ezanywa ukwenza yiMedigrow ifuna, ngokwabo inoba bafuna ukuvula imisebenzi kwabanye abantu. Kodwa ke ndicinga ukuba ngale ndlela bona abahlali asebenze ngayo abaseMampondweni ilungile, ngoba bazenzela ngokwabo imali bengenokuqhathwa nto ngoba izinto ezinjengezi ziyaqhatha eluntwini.

Kunzima ungena egadini xa imvula ixhaphakile ngokuba umhlaba umanzi, so xa umhlaba umanzi kunzima ukuvuna. So funeka umhlaba wome ukuze kube lula ukuvuna emntwini. Ngoko xa kunetha njalo njalo kuba nzima ukuba umntu akwazi ukuvuna.

Ndicinga ngokuba ukuba ulutsha lungakhe lucaciselwe kakuhle luhlalwe nalo phantsi ngezolimo, kwenziwe nee-awareness kwiindawo ngeendawo apho ulutsha luhlala khona. Baxelelwe futhi ngokuba xa ungumlimi ungafumana ntoni and imali ungayenza kanjani, ngoba ulutsha isikakhulu lufokhase entweni yokuba bafumane imali and babe bahle.

Abasebenzi abaninzi abasebenza ezifama akukho mali bayifumanayo xa bethatha umhlalaphantsi. Ingaba ibangelwa yintoni loo nto?

Ukuze ulime kakuhle imifino elungileyo ngexesha elilungileyo kunyanzelekile ukuba okanye kubalulekile ukuba ujonge amaxesha okulima. Ngoba kunokwenzeka ulime, kunokwenzeka ulime umbona ngexesha elingafanelekanga. Ithetha loo nto uba loo mbona awuzokhula ngale ndlela fanele ukhule ngawo. Kunokwenzeka ungabuni nobuna okanye ukhule ngale ndlela ebekufuneke ukhule ngayo and ungangabhadli nobhadla.

Iheyikhi xa ndicingayo yile ntlanzi ityiwayo yona ingenamathambo, ngoba ezinye ezi ziba namathambo. Yona yile ntlanzi etyeka lula and engenamathambo, yha.

Inye indlela endinothi umntu makavelise ngayo amaqanda kuba uba ufuyile uwagcine loo maqanda. Ngoba ngoku iinkukhu zizala amaqanda atyebileyo, amaqanda anobuncwane and ke ngoku yiyo naloo nto amaqanda ebiza kwezi ntsuku.

Ndicinga ukuba iindaba yoba ezethu, ezethu zezolimo zingaphumeleli kakuhle kungokuba ezethu izityalo zinako ukumoshakala okuthile. Nemihlaba esilimela kuzo, ngamanye amaxesha silimela kwimihlaba engalungele eso sityalo sithile.

Kungokuba abantu abanintsi basezindaweni zengqesho apho banyusa khona abaphathi kunokuba umntu aziqalele eyakhe into. Okanye uthi umntu sele eziqalela elakhe ishishini but ke ngoku kufumaniseke ukuba uyafunyanwa ngumphathi and then umphathi amgxothe.

Kubalulekile ke ukhusela izityalo kwizinto ezingalunganga ezinobungozi. Eyona nto ebalulekileyo kuba ukwazi ufumana ii-chemicals ezirayithi for izityalo zakho. Okokuqala kum nantso into yokuqala endiyenzayo. Eyesibini into kuba indawo apho ndilime khona ibe yindawo endiyikhuseleyo ngeentente ngoba iintente , iintente zokulima zibalulekile kwiinto ezinjengeentaka uba zingakwazi ukufikelela kwimifino yam. Yiyo loo nto ke mna ke ndiye ndanayo intente yokusitha izityalo zam. And enye, enye into kuba ndivumele kube khona nomoya , kube khona nomoya kuyo yonke loo nto.

Ibalulekile indawo yokugcina imifino yakho okanye isivuno sakho. Ngoba khona ukuze sihlale sicocekile and khona ukuze sihlale si-fresh umntu funeke asibeke ezindaweni okokuqala ecocekileyo, endaweni enemoyezulu ephakathi engatshisi, engekho shushu, engabandi, engenangqele.

Izikolo ezininzi ziye zohlulakele ngokuba abanazo izixhobo ezaneleyo khona ukuze bakwazi ukunikeza abantwana ngale ndlela fanele balime ngayo, ngale ndlela ilungileyo yokulima. And ke ngoku abanye futhisi ke abanye bayityile imali yesikolo, so ke ngoku abakwazi uba abantwana balime kakuhle ngoba izixhobo abanazo zokulima.

Xa unegadi elo luhlobo kunyanzelekile uba igadi yakho ihlale ikhuselekile, apho ke kubaluleke khona uba ube nentente. Okwesibini, kubalulekile uba intente yoba uyibiyele, uyikhusele kwiintaka nazo zonke izilwanyana ezibhabhayo. Enye into yoba ube namanzi okunkcenkceshela lonke ixesha, ube namaxesha akhona okunkcenkceshela ezi zityalo zakho. Okwesithathu, imo yezulu apho ezi zityalo zakho zikhona ibe yimo yezulu eloko ilungele izityalo ezo zakho khona ukuze izityalo zakho zizohlala zikulungele futhisi ke zi-fresh, zicoceke nokucoceka. Zikwazi ke noba umntu azidle nanini na xa efuna uzitya xa sele zilungele utyiwa.

Amava am ngokusenga, ndakhe ndasenga inkomo ndandisemncinci ngelo xesha. Kodwa into endiyaziyo uba xa , xa usengayo funeke uqale kuqala ukhuphe ubisi oludala enkomeni okanye okanye ebhokhweni, kuxhomekeka loo nto uyisengayo. Uqale ukhuphe ola bisi lumdaka and then ke utsho ke ngoku usenge. Funeke netakane elo libe kudana nomama, nonina walo. Inkomo uyibophe imilenze le ozokusenga ngakuyo, le ingasemva mibini.

Ndiceba ukuba ndigcwalise onke amatanki asendlini khona ukuze xa kukhona imbalela yamanzi ndingadingi manzi. Nokuya emlanjeni ngemoto ndifake imigqomo eminintsi ngamanzi.

Kubalulekile ukugcina inyama isemkhenkceni khona ukuze inyama ingamoshakali.

Ujonga iimpawu zokuba umntu uyakwazi ukukhathalela, unolwazi olungakanani ngemifino okanye kunye nemfuyo.

Andinalwazi ke ngobuxhakaxhaka ncam. Andikabi nalo ulwazi ngokobuxhakaxhaka ncam kwezemfuyo kula .